Kgetlho la ntlha ga ne ke palama sefofane ne ke ya Kapa, ne ke ya ko Kapa ko Cape Town-o ke nametse ke tswa from Pretoria ke ya Joburg-e from Joburg-e ke ga re Mango, Mango air-flight, ke ga ke tshogile ke ga ke tshogile tota-tota ke ga ke tshogile ke tshwere pelo ka letsogo ke re Morena'ka Jeso, ke fa ke itumetse gape ka fa ke tshogile e le lethabo, boitumelo le letshogo, ke ge ke ya Cape Town-o le ba mo lapeng la ka le ngwanake, re lo ijesa monate kwa Cape Town-o, ke two years back-e re nametse Mango-nyana fale, ke re ke tshogile tota, plus gape nna ke na le di high, ke na le le fear ya di-heights ne go it was a good experience.

Nna ka mmaararuri ka mmaaruri ba tlo bua nnete ke na le letshogo la di-heights ke na le phobia ya di-heights, ke na le phobia ya di-heights mare ke toro ya me ke ipone ke tsene fale, ke le mo private jet-eng or mo ele e turang ele, mo airway e le turang ele ke ipona ke pagame le ba lelapa la ka le ngwanake go le monate re sefofane re ya ko lewatleng bona lewatle or-e re ya vacation-eng kwa Mauritius, Cape Town or re ya ga ke itse kae re ya America re le go bona the other country ko gongwe, nna, nna ke lobaibai, nna ke sefofane ke tshaba gore ka wa fa go ga nke ga diragalang ke le ko godimo ka se kgone go ithusa.

Mmata pele a re o ya Nigeria tlamehile a check-e dilo tse di malwa pele, a check-e naga, a check a 'ire tekete a ire tekete, a book-e tekete online or-e ko pele ee, a a 'ire tekete pele le gore flight-e tsamaya nako mang le date gore le ene o teng leng ka nako e feng and all that, le gore beke e tsentse dilo tse e leng gore tse e leng dio feta kwa check out-ong kwa, mara ga e gore tsentse bo dithipa bo di eng bo di eng bo mo tshwara bo mo tshwara mmata, bo re o 'irile dilo tse di ntsintsi, ditlhare tse dintsi ga di tlhokagale, ga di batlege ditlhare ga di batlege gore a dire jalo a dipake. So mmata o check-a , o ira tekete gore flight e tsamaya nako mang le beke le check le nako le nako ya'age gore a mme e correspond-a le flight.

Ka mo rona ka fa there are two types of buses go na le di-bus tse pedi tse di farologaneng, go na le Yarona go na le Bojanala. Yarona ke a local ga e kgakala, e go tsaya fa e kgona go isa kwa ko mmateng o sa nneng kgakala, or kgona go tsaya fa e go isa mosebetsing or e go isa teropong. E be go nna le Bojanala, Bojanala e go tsaya fa mme e kgona go isa kgakalanyana maar e seng kgakala kgakala maar e kgona go ise gape le ko toropong le ko kae kae bese e nkgatlhela gape gore e cheap, bese e cheap-i compared to taxi, bese e cheap cause akere taxi gape le ge o tshware morwalo kgona go tsena ka morwalo'ago o bo sa patelele morwalo'ago mo beseng, mo taxi-ng wa e patelela, dibese tsone ke di rata tota-tota thata ke di rata thata ka mmaaruri ke rata bese ke prefer-ra yone.

Eish, mathata one ee, eish pampiri e ne e le botoka thata maar ne e kgona go timela mare karata gape ga o sampane jaaka like go se na bo-generator motlakase o ile e le gore o ile tirong go o boe karata e fedile o o tlatse ka rata go te motlakase o seo go twe motlakase ga o yo, o o dirisa cash and cash eo etsang e fokotsa tšhelete e fokotsa tšhelete mo wena mo e leng gore ka o tladitse fela bese bo tsamaya kgwedi yotlhe or beke yotlhe ka yone gape ga o latlhile karata o se na tšhelete ke mathata cause karata o nno go tsaya something mo pateng mo pokoteng ya go bo o latlha ke mathata , pampiri yone e ne le sharp ne o itse gore pampiri ke ntho e nnyane o kgona go e keep-a somewhere safe e etsang mara karata yone mare karata e convinient gape ke mathata ke motlakase ka fa gape fo gongwe fa o kry-a , go te e fedile karata, karata ha e kgone go etsa go swipe-a.